Go ikwadisetsa setlamo mo Aforika Borwa, o tlhoka go nna le lekwalotshupo la ya Aforika Borwa mme gape o tlatse foromo ya kopo e e tladitsweng sentle, mmogo le dikhophi tsa ditokomane tse dingwe tse di tshegetso jaaka ditlhaloso tsa mophatlho kgotsa ditalama tsa banka tsa kgwedi tse tharo, le ditokomane tse dingwe tse di kopilweng ke banka kgotsa mofalatsi wa setlamo. Go botlhokwa gape go tlhaolola go bona teko ya setlamo sa gago gore o tseye kopo ya gago e kwadisitswe sentle mo setlamong sa gago.

Dilo konokono tse o tshwanetseng go di akanyetsa fa o dira tshweetso ya gore o dirise karata efe ya sekoloto ke tekanyetso ya sekoloto, bonnye jwa tuelo, boikokobetso, kgotsa thelelo ya madi, go ama jwa maduo a sekoloto, o ka nne wa nna le tlhopho magareng go mokgele kgotsa karolotuelo ya karata.

Sekoloto sa gago le histori ya gago ya go adima, fa di sa siama di ka dira gore ba ba kolotang ba go lebe o le motho yo o kotsi go mo adima madi. Seo se ka dira gore kopo ya gago ya credit card e se amogelwe, o fiwe interest e e kwa godimo le madi a a kwa tlase a o ka a dirisang mo karateng. Se se molemo ke gore mathata a, a ka baakanngwa ka nako ya fa o tsaya kgato ka maikaelelo a go aga lekalana le le siameng la ditshenyegelo.

Diphoso tse di tlwaelegileng go tila fa o dira kopo ya karata ya sekoloto ke go ikopela dikarata di le di ntsi ka nako e le nngwe, go sa tlhalose credit score ya gago, go diega go duela melato e eleng teng, go dirisa madi a mantsi a karata ya sekoloto, go se bale melawana le maemo, go fana ka tshedimosetso e e sa siamang ka madi a o a amogelang mme o ka tlhomamisa ka gore kopo ya gago e tsamaye sentle ka go tlhatlhosa credit score le credit report ya gago. Tlhoma mogopolo mo go dueleng melato, tlhopha karata e e go tshwanetseng, dirisa madi a karata ya sekoloto ka boikarabelo, tila go dira dikopo di le dintsi le go fana ka tshedimosetso e e nepagetseng.

Go bala le go tlhaloganya melawana le maemo a tumalano ya karata ya sekoloto go botlhokwa fela thata pele o saena ka gore tumalano e ke konteraka e e tlamelang semolao fa gare ga gago le mokolotisi. Go sa e bale ka kelotlhoko, go ka go tsenya mo mathateng a madi a o sa a lebelelang mme go go thibele go laola ditshenyegelo tsa gago sentle.

Kitso le thuto ka tsa madi di thusa batho go dira ditshweetso tse di botlhale fa ba batla karata ya sekoloto ka ditsela di le mmalwa. E ba nonotsha go laola madi a bone, go tlhaloganya ditumelano le go tila ditseane tsa molato.